Izinto zasendlini esikweni lami zineminyaka eminingi zidlala indima ebalulekile empilweni yethu sonke futhi zihlala zinemisho ethile, izinto ezifana nezingubo zokugqoka, izinkuni ezisemakhishini, izithombe ezinhle, nezinto zokuhlobisa ziyingxenye zibalulekile kumasiko ethu. Izinto zasendlini zisetshenziswa ukuze zigcine izinkumbulo, ukuhlonipha izinsika zomndeni nokwenza imisebenzi yezenkolo yakithi.

Kubalulekile kakhulu ukuthi izizukulwane ezizayo zifunde futhi zigcoke izingubo zomndabu noma imvunulo ngoba lokhu kuhlobene kakhulu nokugqina amasiko nomlando wethu. Izingubo zomndabu zihlobene nezinkolelo, amasiko nezenzo zethu zomphakathi futhi ziwumthwalo wezinkumbulo ezibalulekile, uma izizukulwane ezizayo zifunda ngemvunulo zifunda nangemvelaphi yazo. Kanye nokubaluleka kokuhlonipha imvelaphi yabo ngokugqoka iy'mpahla zabo.

Yebo, kungenzeka kube nokushayisana phakathi kwemfundo yesimanje nolwazi lwendabuko, ikakhulukazi kumfundi osemusha osemadolobheni amakhulu. Imfundo yesimanje ivamise ukugxila ezimisweni ezesayensi, izibalo nezinye izimfundo ezibhalwe ngesiNgisi okungaholela ekutheni abafundi bakhohlwe noma banciphise okubalulekeni kwamagugu amasiko abo. Lokhu kungadala ukuthi bazizwe behlukene noma bephila izimpilo ezimbili, eyokuqala efundisayo neyesimanje kanti eyesibili ifuna ukuhlakanipha kwemvelo.

Uma abakhongi befika kubo kwentombi ezolotsholwa kwenzeka imisebenzi ethile esheshayo nenomsebenzi obalulekile, lokhu kuqala ngokufika kwabakhongi emzini wentombi bephosa izinkomo noma izinto ezihlobene nomhlanga wabo ezivamise ukuba isibonakaliso somphakathi wokuhlonipha. Abakhongi bazothatha ithuba lokukhuluma nomndeni wentombi ukuze bathole imvume yokuba intombi ibhaliswe ebudlelweneni babo na. Ngezikhathi eziningi izinkulumo ezinhle, ziba phakathi kwemindeni emibili bese kuyashadwa.

Ukudla kwesiZulu engikukhumbula kusukela ebuntwaneni bami ukuqhubeka ukuwuthokozela nanamuhla, ukuhlanganisa amajuba, umvubo nokudla kwezimvu. Ngikhumbula umvubo lapho umama ebeka okusa hlamvu nokubhaka phansi amabhele kubhalwa imishangu noma izinkwa eziluhlaza. Lokhu kwakuwumkhuba omkhulu ekhaya kwasiza ukubambisana umndeni futhi amajuba ikakhulu lapho sibhakela phezu kwekhiyezinto zamasiko akithi.

Imikhosi yokuzalwa nokuqanjwa kwamagama ibalulekile kakhulu emasikweni amaningi, ikakhulukazi esikweni lethu. Lapho umntwana ezalwa kuba nemithandazo ethile njengesibusiso kubazali kanye nomntwana ukuze kuqinisekiswe ukuthi umntwana uzophila impilo enhle futhi uba nempumelelo. Le mithandazo ivamise ukubanjelwa emakhaya lapho izihlobo nabangani beqoqana ukuze baphinde bathumele izibusiso nomthandazo kumntwana. Emcimbini wokwekhwa kwegama kubalulekile ukubheka isizotha nokuhlonipha amasiko.